Sawubona, Mnumzane Phumlane Mdladla, okhulumayo nguXola Shabangu. Ngifisa ungiphe isiluleko sezinto engingazidinga uma ngifisa ukuqala ingadi yami encane yokulima. Ngifisa nokwazi ukuthi yiziphi izitshalo ezilungele ukutshalwa kule sizini esiya kuyo. Ingabe utamatisi namakhowe ngingakutshala na, kule sizini esiya kuwo? Ngicela ungiphe neseluleko sokuthi yiziphi izindlela engingazisebenzisa ukuvikela izitshalo ezintsha ezisanda kutshalwa. Ngiyabonga usazongiphendula.

Ukuguquguquka kwisimo sezulu okuba nomoya omkhulu, onamandla, kungenza ukuthi uma unisela amanzi angafiki ngesikhathi esifanele phansi ezinhlavini ezifakiwe phasi. Lokho kuzokwenza ukuthi izinhlamvu zingakhuli kalula, okuzokwenza ukuthi umkhiqizo uhambe kancane okanye kungakhiqizeli nhlobo izithelo noma imifino oyitshalile, ngaleso sikhathi. Lokho kudala ukuthi umoya onezivunguvungu, kungenzeka uhlwephule zonke nalezo zitshalo ezitshalwa sezihlumile, noma wenze ukuthi impova ingafiki ngesikhathi esifanele phasi, futhi ingakwazi ukuthelelana, ebese umkhiqizo uyehla noma kungasakhiqizeki lutho ezithelweni.

Mina, Xola Shabangu, uma nginganikezwa ithuba lokusebenza epulazini, ngingakhetha ukusebenza ngemfuyo. Isizathu esingangenza ukuthi ngifise ukusebenza ngemfuyo, isizathu sokuthi izinkukhu ekhaya, ngikhule zikhona, ngikhule ugogo wami ezidayisa izinkukhu, futhi nasesikolweni bengenza i-agricultural sciences. Lokho kwenza ukuthi ngiyazi kangcono ngezimfuyo ngoba bengigxila kakhulu kwezimfuyo, futhi bengiphasa zona kakhulu izemfuyo. Ngiyaqonda ukuthi imfuyo ihlukanile, inezindlelandlela ehlukane ngayo. Kukhona ezinkukhwini, kukhona izinkukhu zamaqanda nezinkukhu zenyama, bese kuba khona izinkukhu ezikwenza kokubili, ezikhiqiza amaqanda ziphinde zikhiqize nenyama. Kanjalo nasezinkomeni, khona eyobisi kukhona eyenyama. Ngakho-ke ngiyakwazi ukuhlukanisa imfuyo, engibona kungcono ukusebenza ngemfuyo ngoba ngiqonda kangcono indlela yakhona.

Njengomlimi, kunezinto eziningi okumele uziqaphele noma uzibheke ngaphambi kokulima kuleyo ndawo ofisa ukuqala kuyo ingadi. Okokuqala kungaba, umhlabathi wale ndawo ofisa ukulima kuyo, isimo sezulu, ngoba ezinye zezitshalo zifisa indawo ebandayo, ezinye zifisa indawo efudumele, kanti ezinye aziyifuni indawo eshisa kakhulu, kanjalo ezinye izitshalo zidinga amanzi amaningi. Futhi kumele uqaphelesise ukuthi abantu bafuna ziphi izitshalo kakhulu, futhi zitshaleka ngayiphi isizini, kanjalo ngamanye amazwi, izitshalo azidingayo ebese uyabheka ukuthi uzokhiqiza ngokwanele yini, futhi uzoyithola yini imali kuleyo mkhiqizo wakho. Uma ngabe ushintshashintshnisa izitshalo, kumele u-check-e nomhlabathi, ubheke nezinto ezingabulala izinambuzane, futhi impilo iyakhula impilo yenhlabathi uma ushintshanise izitshalo.

Mina ngikhule ugogo wami kanye nomzala wami bengabantu abafuyile izinkukhu. Izinkukhu lezi zamaqanda, zona zifuna ukuthi ngaso sonke isikhathi uhlezi usendaweni zisendaweni ekhanyayo futhi endaweni ehlanzekile. Kumele njalo ube namaqephelezana ezinkuni, okuyaye kuthiwa ngesiNgisi phecelezi, ama-wood shavings, lapho zohlala khona endaweni efuthumele futhi zingakwazi ukubamba izifo kalula ngoba leyo mapheqelezi wey'nkuni uzokwazi ukuwasusa, ufinde ufake amasha ukuze zingaguli futhi zingatholi ukungcola. Kanjalo kumele kube nemithi olokhu ubhekelela ukugula kwazo, ngoba izinkukhu yizilwane ezigula njalo futhi ezithola ukugula kalula. Kumele kube khona izinto ekuthiwa phecelezi, ama-foot baths, lapho before ungena ngaphakathi, kumele ufake ezinyaweni zakho.

Ngesikhathi ngisakhula sasitshala izitshalo, kwakuyinto yomndeni, sasihlangana ndawonye, sonke sisebenze ndawonye. Ngikhumbula ukuthi kwake kwaba nesikhathi lapho imvula yayinile kakhulu, izitshalo zethu zakhiqiza kahle impela, zakhula kahle kakhulu. Kwaba nesivuno esiningi. Kodwa futhi ngiyakhumbula nalenkathi sihlaselwa yisomiso. Izitshalo zethu asikhulanga kahle, ezinye zabuna futhi ezinye azange zikhiqize kahle. Kwaba nzima ukwamukela lesi simo nokubhekana lesi simo ngoba sasingenazo izinsiza zokusilekelela ukuthi sidlule khona kulezi. Ngiyazikhumbula njalo kodwa ukuthi njengemvula .

Abanye abantu bacabanga ukuthi akusizi ukusebenza kanzima noma ukusebenza ngokuzikhandla, kangakanani ngoba izinto zakho ziyothathwa. Bayaye abantu bavikele abantu abayihlonishwa, abantu abaphezulu, yibo-ke abaye bahloniphe amandla abo nokuzikhandla kwabo. Lokhu kukhombisa ukuthi amalungelo awahlonishwa, amalungelo bawasebenzisa lapho kungafanele khona, basebenzisa amandla abo ngendlela engafanele. Bahloniphe labo abababona befaneleke ukuhlonipha, bese kuthi laba abadelelekile baphucwe izinto zabo. Lokho kwenza ukuthi ukuthatha umhlaba wabantu abawuthengile nabantu abawusebenzele kanzima, kukhombisa ukuthi lo .

Nazi izindlela noma izinyathelo uLebo engazithatha ukuze akhiqize ubisi olukahle ezinkomeni zakhe, futhi aqinisekise ukuthi kuhlinzeka amakhasimende ngendlela efanele. Okokuqala, kufanele aqinisekise ukuthi izinkomo zakhe zithola ukudla okunemisoco, futhi azinikeze amafutha angeziwe noma ama-supplement ukuze aqinise ukukhiqiza kobisi, azinikeze namanzi ahlanzekile njalo, futhi zibe nendawo enesithunzi lapho zizophumula khona, futhi athintane nabodokotela ukuhlola impilo yezinkomo zakhe, agcine namarekhodi wokuthi yiziphi izinkomo ezikhiqiza ubisi oluningi ezinkomeni zakhe, futhi nokuthi izinkomo zakhe zidlalani.

Izimboni zezolimo zisebenzisa i-PPE ngendlela ehlukahlukene, okunye kuya ngezinhlobo zezinambuzane, izindlela zokulawula izinambuzane mhlampe, izindlela zokusebenza. Ezinye izimboni, njengalezi ekusetshenziswa amakhemikhali anzima kuzo, ziqinile kakhulu ekukhuthazeni i-PPE ngenxa yobungozi obukhulu. Emazweni-ke asathuthuka, kungase kube nokuntuleka kwemfundo, kungabibikho i-PPE esezingeni, futhi abasebenzi bangazi imigomo okumele bayilandele uma basebenzisa i-PPE. Kanti emazweni athuthukile kunomthetho eqinile nge-PPE. Izinhlangano zakhona zinikeza imihlandlela ecacile mayelana nokusetshenziswa kwe-PPE kanye nokuvikeleka kwabasebenzi.